Ewe, ngumthelela ombi kakhulu, futhi ke iyanda and njengokuba isanda nezifo ziyanda ngoba imifuno ayonto ihoyiweyo, eyona nto ihoyiweyo koku kutya kukhawulezileyo.

Sekubalulekile ngoku ukuba uqale ugalele amanzi ashushu nokuba ziyure ezimbini phambi kokuba uwupheke. And namba two, kuthatha ixesha lakho ugalele amanzi amanintsi uthathe ixesha lakho, ube nomonde ngoba wona awukhawulezi, awufani nokunye ukutya.

Enye into edlala indima enkulu ekubulaleni isizwe bubuhlanga. Ubuhlanga benza ukuba sidodobale ekukhuleni, ngoba xa sihlangene sibanye, simoya mnye, siya phambili kodwa ke xa sohlukene kunzima ukukhula nesizwe sihamba nzima sitsale nzima. Kona kona xa besingabambisana besingaya kude.

Ubuntu bukhona kodwa bungekho kule mihla yanamhlanje. Ingxaki yeyokubana awukwazi unceda umntu ungamanzi, ngenxa yobundlobongela ke obukhoyo kule mihla. Uthi ufuna ukumnceda umntu kodwa woyike, ngoba ungazi uba ukuphathele ntoni, okanye sisihange. Wena uthi uyanceda kanti ukuzifaka engozini.

Umleqwa, nesonka samanzi, nombona obilisiweyo. Unobangela ke ndiye ndithathe ixesha elide ukulamba, ngoba xa ndizityile ndihlala imini yonke ndihluthi.

Isininzi saba bantwana ngabantwana abasezikolweni, ngoko ke kuye kulindwe uba izikolo zivalwe bazokwazi ukuya esuthwini. Izikolo ke ziyavalwa ngoJuni ziphinde zivulwe pha ekupheleni kukaJulayi, ziphinde zivale ngoDisemba. Kungako ke bekhetha ukuba bangeniswe ngala maxesha.

Abantu abangootata belali baye babenoxanduva lokujonga umkhwetha ukufika kwakhe ukude kuyophunywa. Kanti wona amantombazana eli khaya, abanoxanduva lokuphekela umkhwetha, kunye nabantu abangoomama babe nexanduva lokuqonda nokubonisa uba abakhwetha bayayifumana into esiwa ethunjeni, futhi baphekelwa ngendlela eyiyo. Baya balungise ke umkhwetha azothi abuye kubhiyozwe, kubhiyozelwa ukubuya kwakhe.

Xa ubulela ubulela ngento onayo. Kuxhomekekile ke uba unayo na impahla emfutshane ongayixhela okanye uya kuthenga eseyixheliwe edolophini, okubalulekileyo kukuba ubulele ngale into onayo. Kuye kuphekwe ke inyama, umngqusho omhlophe, ikhaphetshu namazambane, kule mihla ke kuye kufakwe nekherothi. Yeyona ndlela ke abantu ababulela, ababulela ngayo, kube khona ke nazo iidrinki.

Indlela yokuziphatha nokuzihlonipha ingumthelela wokuba uyaba yintoni na xa use ukhulile.

Umntu ongumama obhujelweyo ngumyeni uye anxibe iimpahla ezinde ezimnyama nezimgqumayo, ukwenzela nabani na abone uba usentlungwini, okwexeshana ke neenyanga ezithile emveni koko azikhulule. Eli xesha lenzelwe into ba ahloniphe iminyaka ayichithe nomyeni wakhe.